Ho ikwetlisa ho bohlokwa ebile ho molemo ebile haholo baneng ba sa ntseng ba hola. Ke le motswadi ho sebedisana le matitjhere ke hore re buisane mme hobe le letsatsi le kgethehileng leo e tlabang lona la ho ikwetlisa. Mme bonneteng ke hore re etse bonnete ba hore ngwana e mong le e mong o nka karolo ho ikwetliseng. Ena e tla thusa haholo ebile e tlaba kgothatsa ha o kaba le meputso e rileng ha e kaba teng hona tsatsi leo la boikwetliso. Mme batswadi le bona ba mengwe dikolong hore ba tle ba tlo kgona ho sheba bana ba bona hore na ba tsamaya jwang?

Re fumane tjhelete ho tswa kantorong ya mmuso eo e tlo re thusang ka tsena tsa rona tsa dipapadi. Tjhelete ena e tlo re thusa le ka maeto ao re tshwanetseng ho wa etsa ha re lo bapala le dihlopha tse ding. Mme ho monate hobane re tla kgona le hoba le tjhelete ya tsa ho nwa le tsa ho ja. Mme re tla kgona le ho ithekela kit ya rona ya ho bapala kapa diaparo tsa bolo tseo re tlabeng re kgona ho di apara ha re lo bapala le dihlopha tseo tse ding.

Ke dumellana le hatiso ena. Dipapadi ke sebaka sa bohlokwa tsa ho ithuta bakeng sa bana. Hobane ke moo o bonang hore monyetla wa ngwana o hokae haholo ebile ha ba bapala dipapadi tse fapaneng. Ngwana o thola hore nakong e nngwe dibuka ha se ntho tsa hae, ha etse hantle haholo. Empa ha le dipapading moo o thola hore papadi eo ae bapalang o fetoha naledi ho yona, mme hoo ho etsa hore le dibukeng tsa sekolo a tle a kgone ho kenya matla, mme a thahaselle nako ya hae ya sekolong hobane a tseba hore hona le dipapadi tseo a di thabelang. Seo se setle haholo ebile se a hlompheha sebakeng sa hore bana ba jwale ba rata ho nna ba ikwetlisa nako e nyane le e kgolo.

A Hona ntho e monate jwalo ka hore o etse seo o se ratang haholo ebile hobane ha oe etsa ntho eo, le wena maikutlong a hao o dula o thabile. Ha o dule o ngongorehile, o lakatsa hobane ke ntho o tlabeng oe phela, ke ntho o tlabeng oe etsa. Le thabo le tla dula le le sefahlehong ha o etsa ntho eo oe ratang. Jwalo ka nna, ke rata ho ikwetlisa, ke rata ho ikwetlisa mme ke tsamaya gym. Ntho eo e nthabisa haholo bophelong. Ntle le yona ke hore ke a utlwisisa hore haebaneng ke sa kgona ho ya moo, letsatsi la ka ha le be monate ho fihlela ke be ke kgutlela moo. Jwale ke ntse ke tjhong hore etsa ntho eo oe ratang, bophelo bo tla ba monate.

Ho ikwetlisa ho molemo haholo hobane ho thusa le ka ho tenyetseha. O kgona ho dula o kgothetse, o kgona ho etsa tsohle ha hona ntho eo oe tswafelang. O shebeha o le motjha ka nako tsohle, mme metswalle ya hao le sefahleho se dula se kganya. Batla ho botsa hore na ho etsa jwang? Mme wa ba araba, wa ba jwetsa hore nna ke a ikwetlisa letsatsi le letsatsi. Ke ona molemo le bohlokwa ba hore ha o le motho o dule o ikwetlisa. Mme ho thusa le ka ho ja hobane jwale o kgona ho ja dijo tse thethefatsing mmele.

Karolo haholo ke ntatemoholo wa ka, ke mme wa ka le ena ntate wa ka. Jwale batho bao ke rata hoba leboha haholo bophelong ba ka hobane karolo e ba e bapetseng ke e bohlokwahlokwa. Nkabe ke se moo ke leng teng hane se ka tshehetso le mantswe a bona a monate a ditaelo.

Papadi e bapalwang mose le mawatle empa e sa bapalwe mona Afrika Borwa, ke papadi ya baseball. Baseball-e ke papadi e bapalwang mose le mawatle ka mona re senang yona. Empa re ka leka hore re thole bo coach-o ba teng, ba fumane dipapadi tse ka kgonang ho e bapala hobane ke papadi e monate haholo ebile e ya lakatseha mona Afrika Borwa ha o sheba mona televisheneng.